Melemo e tlhwatlhwa e ko godimo e ama batho ba ba humanegileng ka gore ba fitlhele ba sena madi a go e reka e le bone ba e tlhokang e le ruri. Go ya ka nna melemo e rekisiwa gone go thusa batho le go ba alafa mme ha e na le theko e ko godimo tlhwatlhwa ya teng e ba palela go e duela ke moo ba lwalang teng.

Molemo o nkileng ka o dirisa ke lengana, o nthusitse e le ruri, ne ke na le kgokgotso e e botlhoko ke lwala ke sefuba, mme molemo o o kgona go fitlhelwa mo o a jadiwa.

Ke nna sekgala sa metsotso e le lesome go fitlhelela kwa tleliniking e e gautshwane le bookelo bo bo gautshwane, mme ditirelo tsa bone tsa potlako di potlakile e le ruri.

Dilo tse di fokotsang boima jwa mmele ka bonako tse di sa siamang tse e leng tsone di-scam ke bone bo Herbalife le di diet, gore batho ba babalesege ke gore ba je sentle ebile ba ikatise.

Bana ba bannye gore ba ime ba diriwa ke go rata dilo, ba fitlhelela dithibelapelegi. Mme ka dinako tse dingwe baoki ke bone ba irang gore bana ba se ke batla ko ditleliniking, ka go bua le bone ka mokgwa o o sa siameng.

Batho ba ba sotlakakilweng ba nna le bolwetsi jo bo bitswang PTSD ke bona le gore puso ga e thusi ka natla mo bathong ba, ga ba ba otlhaye sentle ka nako e ntsi ba ntshiwa beile ka pele go ise go nne le court case e e siameng mme ba bangwe ba reka di case e be ba kgona go tswa. Gore ba otlhaiwe ke nagana gore ba tshwanetswe ba beiwe teng ko kgolegelong koo.

Ke dumela go malwetsi a mantsi a a kgonang go alafiwa ke dingaka fela bo bo ha dingaka tsa Sekgowa ba bone ba fa leina ba re ke kankere, mme e se yone kankere ke itse motswala waka a bolailwe ke bone bolwetsi bo o mongwe ke o ne .

Go nale mefuta e mentsi ya boitekanelo jwa tlhaloganyo bo-depression, bo-bipolar, bo-schizophrenia mme matshwao a teng ha a tshwane mme a tla a tshwana gape. a mangwe matshwao ke gore motho wa teng ga a sa tlhole a na le kgatlhego mo go tse ne a di rata pele bo-schizophrenia o utlwa medumo mo tlhogong go gontsi.

Go nna nako e telelele ko maokelong go lapisa tlhaloganyo ka gore ha o ntse o se ko ga lona ga o fole ka pele ga o sa bone batho ba o phelang le bone sebaka, janong gore go fedisiwe selo se fa motho a fodile ba mmona gore itekanetse jaanong ba montshe a ye lapeng.

go thusa gore o sa ngamoga pelo le go tlhobaela ga o tshwerwe ke bolwetsi jo bo sa foleng ke gore o ikamogele mme o nne o bue ka bone gore le batho ba bangwe ba go amogele. go nna o ngwaega o bua ka pelo ke gone go go jang ka moteng.

Pension-e ya bagodi e thusa thata ka gonne batho ba ba e amogelang ke batho ba e leng gore ga ba sa kgona go ka go dira, mme ba ba nnang le bone ba kgona go tlatsa mo ba tlatsang teng ebe botshelo bo tswelela.

Dikgwetlho tse batho ba bogole ba na leng tsone ke gore mo mafelong a le mantsi ga ba direla gore ba kgone go tsena, mme ke yone kgwetlho e tona e ba na leng yone.

Dithibelapelegi tse ke di itseng ke Loop, Noristerate, Depo, dipilisi, Implant le Patch mme go tsaya lobaka go ima morago ga go di tlogela.

Monna le mosadi ba ba naleng HIV ga ba batla go simolola lelapa ba tshwanetse go ya kwa bookelong ba bolelele baoki ba kgone go tlhola gore HI Virus e tsamaya kae mo go bone, e be go simololwa go tsewa dipilisi gore ba kgone go thibela gore ngwana a sa tshwaetsega.

Fa o nale kgatelelo e kwa godimo ya madi o ka bona ka go fufula, ka go tshwarwa ke lenyora thata, tsela e o ka laolang bolwetsi jo ke go nwa dipilisi.

Go tlala thata ga batho mo dikokelong tsa puso go ama boleng jwa tlhokomelo thata ka gonne baoki ba tshwanetse go tlhokomela mongwe le mongwe. Mme ha go tletse ga ba dire ka matsetseleko ka gonne ba shebile gore ba fetse molwetsi o mongwe batle ka o mongwe.

Lebaka le le dirang gore re eme lobaka lo loleele ko dikokelong tsa puso ke gore baoki ga ba batle go dira, itlhele ba emetse nako ya dijo le ya teye ba lebetse gore ba ritse batho pele.

Kalafi e fitlhelwa bonolo kwa ditoropong ka gore ga go tlale ko motseng, mme mo toropong dikgwetlho tsa bone ga di dintsi jalo ka gore batho ba ba ntsi mo toropong ba na le di medical aid.

Ko di tleliniki ba tsaya batho tsia e le ruri, ga gona mela e meleele e e emiwang jaaka ko ditleliniking tsa puso.

Dingaka di re fa maina a melemo re ithekele ka gore go itlhele e seyo mo bookelong e se e tswang mahala.

Bana ba ba fepiwang ko sekolong ba thusagala ka gore bana ba bangwe ga ba je sentle ko malapeng a bone, o itlhele ngwana e sale a jele dijo tsa bosigo a sena se a sejang ga a boa sekolong.